Ni nga va kombisa e vunghozi bya ku tshama na mali endlwini hikuva siku rin'wannyana ku nga nghena titsotsi ti yiva kumbe nkarhi wun'wanyana ku nghena makondlo ya dya mali. Swi na nkoka ku ri e mali yi tshama yi ri e ebangini hikuva yi va yi hlayisekile hi mikarhi hinkwayo, wa swi kota ku yi cheka masiku hinkwawo ku ri ya ha ri koho u lo tshama ekaya u nga yangi emadorobeni. U nga cheka hi foyini, ene hi ndlela mali yi va yi hlayisekile.

Vekela hi ku yi vekela e phini leyi nga ta tiva hi mina n'wini. Munhu un'wanyana a nga yi tivi ku ri a nga koti ku yi pfula.

Hikuva va swi kota ku yi hakela hi switsongo hi switsongo ku kondza va za va heta. Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva ya pfuna ngopfu nkarhi wun'wanyana u lava ku aka ene loko swi fika ka timali a swi fikeleli. Se loko u fika u endla xikombelo xo lomba mali ebangi, ni vona swi ri kahle hi ku mi ta vulavurisana ku u ta yi hakela njhani.

Akhawunti ya cheke hi leyi u yi tirhisaka ku va u xava, u badela e swikweleti kasi eka akhawunti yo hlayisa mali hi leyi u veketelaka mali yo va ni ntswalo. Ti hambane hi ndlela .

I ku va ku ri mali ya wena yi ta va karhi yi tswala, yi kula. Kasi swa pfuna na loko u nga badeli e xibalo, e mali ya wena yi va yi hlayisekile.

Xa masungulo, ndzi ta rhanga ndzi lava vuxokoxoko ni nga si teka xiboho xa ku endla pholisi. Ni languta matirhelo ya kona ku ri ku endliwa njhani naswona ku ri ndzi nga hoxa vanhu vangani eka pholisi ya kona, na makehelelo swa ku ma ta va ya njhani ni nga si teka xiboho xa ku endla pholisi yo karhi.

Ina ndzi nga n'wi lomba hikuva u ta va a yi tirhisa eka swilo swa ku famba hi ndlela kungari swilo swa ku ndzi nghenisa evunghozini.

Mina ndzi vona ku ri mavonelo ya kahle naswona swi ta olovisela vanhu vutomi. Munhu a nge he vi na ku vilela ku ri i ta lahla mufi hi ndlela yini. Ni vona mali leyi yi ta pfuna ngopfu ku xava swakudya na ku xava e bokisi. Va ndyangu va ta pfuneka ngopfu.

ndzi nga n'wi vutisa ku ri hi wahi maendlelo lama ama tirhisaka ku endla ku ri mali ya yena yi va yi hlayisekile. Hiku nkarhi wun'wanyana a nga nghenela hi titsotsi, va fika va n'wi sindzisa ku ri a va sendela mali hi nkani. Se ni la ku ta tiva ku ri yi va yi hlayisekile hi ndlela leyo na?

Makhombo ya kona i ku ri ku fika vanhu va fika va teka swilo swa vona va nga nyikiwangi. Nkahi wun'wanyana va fika va va fayele nhundzu ya vona. Mina ndzi vona swi nga hlayisekanga.

Hi hi ku rhanga a lava vuxokoxoko a tava a swi papalatile hikuva a ta va a swi tiva. Se eminkarhi yin'wanyana swa fanele ku ri na loko u nga se endla xilo u rhanga u vutisisa ku ri swilo swi endliwa swiendlisiwa ku yini.

Va rhanga va kambisisa leswaku wa tirha naswona u ta swi kota ku xikweleti xa hi nkarhi.

Mina ndzi vona swi ta olovisa vutomi eka va vuyeriwa. ntiyiso ku hakela mali yaku tala hinkarhi wun'we swa vava. Mara loko vo endla mhaka ya ku va hakela n'hweti na n'hweti swi ta va olovela ngopfu na vona va ta vevukeriwa.

Van'wana va tsandzeka ku kuma e vuxokoxoko lebyi vabyi lavaka loko vatirhisi tiselulafoni. Va hetelela va ti kuma va khandziya va ya tibangini hikuva a va koti ku tiendlela swilo hi voxe.

Ndzi nga veka mutswari wa mina naswona ndzi ta endla leswaku ku va xihundla. Va swi tiva ntsena loko se ni humelele hi swin'wanyana yo hikuva ku vulavula ka ntiyiso swilo leswa tipholisi swa lwisa naswona loko va swi tiva nkarhi wun'wana va nga ni endlela e vunghozi bya ku va rhumela vanhu va ta ni hetisa. Kambe loko va nga swi tivi va swi tiva hi siku ra ku huma, ndzi vona swi antswa.

Kuri a rhanga a a endla vulavisisi hi yindlu leyi a yi lavaka hi ku masiku lama ku tele makhamba naswona van'wanyana va nga ta va ku va valava ku n'wi pfuna kasi va lava ku n'wi xisa ivi va n'wi yivela mali. Kambe swi kahle loko munhu a lava yindlu a rhanga endla vulavisisi a nga si yi xava.

A ndzi nga titwa kahle mara a ndzi ta n'wi vutisa ku ri loko se xiphiqo xi ri so ni fanele ni swi endlisa ku yinis ku va ni ta kota ku pfula akhawuntu ya mina.

Mina ndzi nga chuza AVBOB, ni vona yi ri na ntirhisano naswona ya swi kota ku khoma e vanhu va yona kahle.

Mina ndzi vona swi nga hambananga hikuva xikweleti xa bindzu u ta xi hakela hi n'hweti na n'hweti kasi na xikweleti xa munhu na xona u ta xi hakela hi n'hweti na n'hweti.

mhaka ya ku lomba mali ka machonisa ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle. Vamachonisa va ku tala a va le nawini naswona ndzi vona swi ri na vunghozi ngopfu ku teka makhadi ya wena u khomisa vanhu vamachonisa.

Ndzi nga va vutisa ku ri pfula e khadi ra le bangi i mali muni naswona swi ta teka nkarhi ku fika kwini, naswona leswaku a ku nge vi na ntsengo lowu wu ngata huma n'hweti na n'hweti na.

Ti nga va pfuna hi ndlela ya kahle hikuva loko ku fika makhisimusi na vona va ta va va ri na mali va kuma va xava swakudya swa khisimusi mina ndzi vona xi pfuna kahle loko ku ri a wu swi koti ku khoma mali xi va xi ku hlayisele mali leswaku u nga yi tlangisi.

U fanele u tsutsumela eka bangi leyi a wu pfule ka yona u ya tivisa ku ri va ta kota ku hatla va ri pfala swigevenga swi nga za swi endla e ti-loan-i kumbe va va withdraw-a e mali ya wena.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi matirhelo ya ku veka mali nkarhi wo karhi na ntsengo lowu a nga ta wu kuma loko ku ri khale mali ya yena a yi vekile ebangi.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku loko va lava ku sungula e ntlangu wa ku veka mali a va fambi va rhanga va lava ebangi leyi va nga ta yi tirhisa naswona va lavalava vuxokoxoko bya leswaku mali ya kona va ta yi veka njhani.

Ndzi nga ri kurisa hikuva ndzi aka tiyindlo tin'wana leswaku mali yi ta va karhi yi nghena naswona ndzi nga vona, ndzi nga endla ndzi tiyisisa leswaku vanhu va mina va tshama va hlayisekile endhawini va nga ta va va tshame eka yona.

Loko u lahlekeriwile hi khadi ra wena mina ndzi vona swi fanerile or ri swi na nkoka ku va u tihlanganisa na bangi leyi u nga pfula ka yona khadi leswaku va ta ku pfuna naswona va ta pfala leriya ra khale.

Ina, mina ndzi vona swi ri kahle hikuva swi nghenisa mali ene mali leyi yi nga kula u kuma ku ri hi ku famba ka nkarhi wa swi kota na ku endla tindhawu tin'wanyana or u aka naswona swi ta ku nghenisela mali.

Lava va talaka ku joyina switokofela i vavasati, mina ndzi vona ingi vavanuna a va swi landzeleli ngopfu loko ku ta eka timhaka ta xitokofela.

Mina ndzi vona swi ri kahle naswona mali ya wena yi va yi hlayisekile kasi loko wo va u ya yi teka hi voko swi nga endla leswaku swigevenga swi ku tekela yona.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka ku ri munhu a swi tiva ku ri ebangi u salele hi mali muni leswi swi nga endlaka leswaku loko u ya xitolo u swi tiva ku ri wena u na mali muni.

Mina ndzi vona swi ri kahle leswaku u tiva e ntsengo leyi u hakelaka ebangi naswona u tshama u ri up to date na swilo swa wena mina ndzi vona swi ri kahle.

Mina ndzi ri loko u nga ri na mali u ta twa ingi a wu munhu kasi loko u ri mali u ta twa u ri u ta titwa u ri munhu naswona u ta hlonipheka kasi swi kahle loko u ri munhu u ri na akhawunti ya le bangi ku ri mali ya wena yi hlayiseka.

Mina ndzi vona xi pfuna hikuva va va va ku vekele mali yo karhi kasi loko ntirho wu hela wa swi tiva ku ri u na mali leyi nga ta ku hanyisa ku kondza u kuma ntirho wun'wanyana mina ndzi vona mhaka ya UIF yi ri kahle.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku veka e mali eka akhawunti hikuva loko u yi veka endlwini hi Xitsonga hi ri, siku ra ngati a ri tshuki, u nga kuma ku ri ku nghena swigevenga swi ku tekela mali ya wena hinkwayo kasi loko yi ri eka akhawunti yi hlayisekile naswona yi ta tswala e ntsengo lowukulu.

A nkoka wa xitokofela i ku va u va mali ya wena yi hlayisekile naswona loko yi vuya yi vuya yi yi ri leyikulu ene naswona yi ta ku pfuna ngopfu.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku hi nga aka e ndhawu laha hi nga ta sungula bindzu hi ndlela leyo ku ta nghena mali naswona mali yi nge pfuki yi hi kalerile, hi ku famba ka nkarhi, eya hi nga aka na xikolo.

Ina, i vuvabyi kasi swi kahle eku va munhu a dyondza ku ti vekela mali ya yena ku ri a ta fambela kule na ku tshama a karhi a lomba, munhu i fanele a endla pulani a nga si sungula ku tirhisa mali hi ndlela yo u ta swi tiva ku ri mali ya wena u ya yi tirhisa kwini na kwini eka swilo swa nkoka, hayi ku ri u xavaxava eka swilo e swilo leswi u nga swi laviki kasi swi kahle ku ri munhu a ti hlayisela mali ya yena.

Mina ndzi ri ndzi vona swi ri kahle loko hi chela mali tiepe leswi swi endlela leswaku na vukhamba byi hungutana.

Mina a ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku a nga hatlisela eku wu khansela hikuva hi ra mundzuku u ta wu lava kasi swi na nkoka leswaku a nga vulavurisana na vona va tiyisisa leswaku va nga koka e ntsengo wa ku fika kwini n'hweti na n'hweti.

Ndzi nga fika ndzi va kombela leswaku va ndzi hlamusela ni matirhelo ya yona leswaku yi tirha njhani leswaku ndzi ta kota ku twisisa ni nga si teka e xiyimo xa ku ni yi teka.

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi na nkoka ku va va hakela hikuva loko wo tshuka va humelele hi nghozi swi ta va tikela ngopfu hikuva swilo masiku lama swa durha kasi loko u ri na pholisi yi nga ku pfuna ngopfu.

Ndzi nga endla leswaku swilo swin'wanyana eka app ya mina ndza hunguta leswaku mali yi nga vi yi tele loko yi kokiwa kasi ndzi nga teka na swilo swa ntsengo wa le hansi.

Vubihi bya kona i ku va loko wo tshuka u humelela hi nghozi u ta hlupheka ku ri u nga u nga pfuxa movha ya wena kasi loko u ri na ndzindzakhombo u nga swi kota ku kuma e movha lowuntshwa u nga hakelanga mali yin'wanyana.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku ri loko u hakela xilo u xi hakela mahlweni leswaku hi siku ra khombo u ta swi tiva ku ri u hlayisekile naswona swilo swa wena swi tshamisekile.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva e tikhasimende a va fanele va nga ti kokeli e mali yo karhi loko to send mali e mali.

I ku va u nga fikelelangi eka ti-terms and condition ta vona leswi swi endla leswaku mali ya wena yi va yi nga tswalanga kasi loko u fikelerile a va koki.

I ku ri loko o tsandzeka ku hakela i ta va na swiphiqo ku ya emahlweni kasi swi kahle ku ri munhu a ti vekela mali ya yena.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle naswona swi endla leswaku a nga ti hluphi a ya emadorobeni ku ya rhumela munhu mali kasi u nga endla u lo tshama ekaya.

Va lava ku tiyisisa leswaku u ta swi kota na ku hakela mali ya vona hi nkarhi na ku za va tikuma va endla leswaku va lavisisa va nga se ku nyika mali yo karhi.

E matirhelo ya vona ya nge fani hikuva i tibangi to hambanahambana kasi na mintsengo ya vona or ntswalo wa vona a wu nge fani.

Mina ndzi vona yi ri kahle naswona ya tirheka ndzi vona yi ri kahle.

U nga ti boha kumbe u tiyisisa leswaku hi n'hweti na n'hweti u ta hakela mali ya muni leswi swi ta endla leswaku xikweleti xa wena xi hatla xi hela.

Swi ya hi munhu leswaku yena u lava xikweleti xa tin'hweti tingani ivi vona va ku hlamusela leswaku swi ta tirha njhani naswona u ta hakerisa ku yini.

Mina ndzi nga lombisa munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta kota ku hakela naswona ndzi nga endla leswaku ntswalo wa mina wu va wu le hansi leswaku wu ta fikelela mani na mani.

Mina ndzi vona e data ya vona va durhisa kasi loko u lava data ya wena u nga ti xavela e airtime eka switolo swa le kusuhi na wena.

Loko munhu a lava ku pfala e akhawunti u fanele a ti hlanganisa na bangi yo karhi ku nga va Capitec kumbe ABSA a ya va byela leswaku u lava ku pfarisa kutani vona va ta n'wi pfuna.

Ndzi nga va tiyisisa leswaku loko va tsandzeka ku ndzi hakela ndzi ta teka xilo xo karhi emutini wa vona lexi xi ringanaka na ntsengo lowu vona a va wu lombile ku ri va ta kota ku hakela ku ri va pfala xikweleti xa vona.